Di-bank-a di akanyetsa histori ya sekoloto, lotseno kgotsa thuso ya madi. Di ngwaga go ikwadisa kwa sekolong hisetori ya go bank-a, le mofuta wa karata ba di amogela kopo ya karata ya sekolo.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto akanyetsa morokotso wa yone, APR rate le melemo ya yone. Madi a duelang ngwaga le ngwaga madi a o ka a duelang fa o batla go adima madi. Ditshenyegelo tsa go simolola go reka le madi a o a duelang fa o sa duele. Bapisa dikarata tsa go reka mo internet-eng mme o sekaseke mafoko go bona gore ke afe a tshwanelang tsela e o e dirisang madi ka yone.

Dikoloto tsa gago le hisitori ya gago ya go adima madi, di ama kopo ya gago ya dikarata ya sekoloto. Ka go ama ditšhono tsa gago tsa go amogela sekoloto sa morokotso le selekano sa madi a o a adimileng. Gore o kgone go di tokafatsa, duela dikoloto tsa gago ka nako go fokotsa sekolo sekaseka pego ya gago ya sekoloto. Tila go kopa dikoloto tse dintsi, mme o dirise sekoloto sa gago ka tsela e e tshwanetseng.

Tila go dira dikopo tsa dikarata tse dintsintsi. Go sa tlhatlhobe sekolo sa gago, go itlhokomolosa dituelo, go akanyetsa thata gore a o ka kgona go duela madi a kana kang. Le go sa tlhaloganye melemo e e gone, gore o atlege tlhatlhoba gore a na o nale dikoloto tse di kae. Tlhopha karata e e tshwanetseng mme o tlhomamise gore o fitlhelela dilo tse di tlhokegang gore o tshwanelege.

Go bala melawana le maemo go go thusa go tila dituelo tse di fitlhegileng. Go tlhaloganya dipalo tsa merokotso, maduo, dikotlhao le melelwane ya sekoloto. Go tlhomamisa gore o dira tshweetso e e nang le kitso, le go tila dilo tse di sa lebelelwang.

Go itse ka tsa madi go thusa batho go tlhaloganya gore morokotso wa madi a ba a adimileng ke bokae. Gore ba duele bokae, go rulaganya ka fa ba tla dirisang madi a bone ka teng, le go bona gore ba dirisa sekoloto sa bone jang. Mme seno se ba thusa go dira ditshwetso tse di siameng le tse di siameng malebana le dikarata tsa sekoloto, le go tila go itsenya mo dikolotong.

Di-bank-a di akanyetsa sekoloto sa gago lotseno lwa gago, selekano sa sekoloto sa gago. Le dilo tse o ikarabelelang gantsi morokotso o balelwa go dirisiwa morokotso o ba sareng sepe, kgotsa o tlhakantshitsweng, o ikaegileng ka madi a admilweng selekano sa o na le nako e e buileng.

O kgona go bona madi ka bonako o kgona go feto-fetoga le maemo, ga o duele ka bonako. Mathata dituelo tse di kwa godimo kotsi ya go kolota dituelo tse di nang ka teng.

Ditshenyegelo morokotso o o kwa godimo, ditshenyegelo tsa overdraft-e, ditshenyegelo tsa letsatsi kgotsa kgwedi. Tila, tlhokomela teka-tekano, tlhoma ditlhagiso, buisana ka madi a a kwa tlase.

Dituelo tsa bank-a di ka dira gore motho a dirise madi a a fetang a neng a tshwanetse go a dirisa. Mme a bo a itsenye mo dikolotong gore o fokotse ditshenyegelo, ela tlhoko ka fa o dirisang madi ka teng. Tlhoma dilo tse di go tlhagisang tlhopha diakhaonto tse di duediswang madi a mannye, mme o duele dikoloto ka bonako.

Mekgwa e mengwe e e ka dirisiwang ke ya go adima madi mo bathong ba bangwe. Ya mekgatlho ya go adima madi ka sekoloto, ya go adima batho madi ka sekoloto, le ya ba lelapa kgotsa ditsala. Di ka nna di a tsaya go naya madi a a kwa tlase a morokotso le maemo a .

Fa o fetisetsa madi kwa bank-eng o romela madi go tswa mo akhaontong engwe goya go engwe. Dithekisi tsa madi a dinaga di sele di akaretsa go okediwa madi a o a amogelang, mo mading a o a amogelang nngwe go ya ko go tlhano ya diperesente, le go duedisiwa madi a a rileng. Mo bathong ba ba etang go babalesegile go motlhofo ebile go bonwa ke batho ba le bantsi. Go fokotsa ditshenyegelo bapisa ditlhwatlhwa kgotsa dirisa ditirelo tse di jaaka, o ise go bona ditlhwatlhwa tse di botoka tsa madi.